U ya nga ha nṋe nṋe ndi vhona ungari arali hono kaṋiwa hu tea uri hu hu rengiwe manyoro hu nyoriwa fhasi hu digiwe hafhaḽa fhethu ro fhedza hu sheliwa maḓi, hu lindele manyoro a tshi sinela na hafhaḽa fhasi u ya nga ha vhulimi. Zwino arali ho no sinelana ri vhuye ri dovhe ri thome fhasi nga khaṋo yashu, manyoro a ita uri mavu a dzule o nona nahone a nga si to vhaisala nga u ralo, manyoro ndi zwiḽiwa zwa mavu u ya nga ha nṋe ndi zwezwo zwine nda vhona ungari zwi tea u itiwa u thivhela u vhaisala ha mavu ndi kuvhonele kwanga ndaa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona ungari ṱhamusi hezwi ro fhedza u kana ri tea u renga manyoro, ri nyore mavu ashu avhe na mutakalo wavhuḓi ro nyora ri thivhele ri sheledze maḓi, ri u lima hafhaḽa fhethu manyoro ndi one zwiḽiwa zwine zwa vha uri mavu a takalela zwone, ndi zwine ra nga kona u thivhela u vhaisala ha mavu ashu kha zwa vhulimi ndaa.

U ya nga ha nṋe rooibos fhano kha ḽa Afrika Tshipembe kha ikonomi yo fara nga maanḓa ngauri ndi riṋe rine ra sapuḽaya, i thusa kha zwithu zwinzhi vho mishonga, dzi tie dzedzi so mashango ḓavha a vha a khou i a kho i wana fhano Afrika Tshipembe u ya nga ha nṋe ndi vhona ungari kha ikonomi i hudza lune yo vhea Afrika Tshipembe kha vhuimo ha vhuḓi kha ikonomi.

Vhundeme ha sunflower sunflower ndi yone ino ita mapfura lune ra sedzesa nga maanḓa fhano Afrika Tshipembe mapfura o vha a khou ḓura lune ndi nga tori a ḓura lune sunflower ndi yone ine a tea uri i tsireledziwa, na dzi khamphani dza hone dzi no producer heyo sunflower fhano kha ḽa Afrika Tshipembe i tea uri i tsireledziwa nga nṱhani ha uri mapfhura a ḓura lune a ri to u tou vha na fhethu hune ya to vha i khou tou itiwa fhano lune na riṋe i so ngo to ri huvhadza so kha masheleni ndaa.

Mitshelo ine ya khou dobela fhasi i vha i si tshavha kha mutakalo wa vhuḓi lune i vha i si tshavha kha vhundeme hu kone uri i kone u diveḽopa hezwo zwine zwa kho itiwa kana u u bveledza tshibveledzwa tshine tsha vhori ndi tsha maṱhakheni. Nṋe ndi vhona ungari hu vha hu si muhumbulo wavhuḓi ndi nga to tsivhudza vho rabulasi uri vha songo dobela mitshelo ine ya vha uri yo wela fhasi a vha phurodzhuse zwithu zwine zwa vhori a vha bveledze zwithu zwine wa vha uri na na na mashango ḓavha vhane vha khou ri sapota vha ise phanḓa na u ri sapota, ngo vhona vhu vhu khwaḽithi kana vhu vhu vhuḓi ha hetsho tshithu ndaa.

Vhundeme uri hu limiwa zwimedzwa zwo fhambanana nṋe ndi vhona ungari zwi tea u sielisana nga dzi khalaṅwaha, ende ri shumisesa nga maanḓa maanḓa manyora na khalaṅwaha ya hezwo zwimedzwa uri zwi songo sia zwo huvhadza mavu aye kha sia ḽa vhulimi ndaa.

Kana mikapu heneyi ine yavha i kho dzi grains dzine dza kho producer heyo vhukhopfu hune a ita heyo mikapu ine ya vha na pfhushi, ivha i ndi zwithu zwa vhundeme nga maanḓa zwi zwi alusa vhana ndi uri zwi alusa vhana vha na pfhushi nahone vha na mutakalo wavhuḓi.

Nṋe nda nga wana ndo ṋekedzwa tshikhala tsha u lima ndi nga lima dzi sunflower nga nṱhani ha uri dzi kho shotha luṅwe fhano kha Afrika Tshipembe, ndi tshi sedza nga nḓila ine mapfura ane ra bika ngao a ne a khou ḓura ngayo ane a kho ḓura lune a a ya fanela uri ndi ḓi wana ndi ndi uri ndi vha ndo ndo tshuza ndila, yone sa mulimi ane a khou tou thoma. Ndi bisinese ine ya nga kona u ntakusa na nne nda kona u takusa na Afrika Tshipembe ri si tsha shaya vho mapfura nga u to ralo o bika.

Mitshelo ine nda i takalela vho ma ovakhado, vho kiwi, vho mapapawe anea, mamango ndi yone mitshelo ine nda vhona ungari ṱhamusi vha ya ye ndi yone ine ya vho dzi sugar kane, kha ikonomi kana yo limiwa kha ikonomi ya kona u hudza ikonomi mitshelo yo raliho.

U ya nga nṋe ndi vhona ungari ṱhamusi u ṱavha dzi than dzi thang thanga, ndi zwithu zwine wa vha uri ndi zwavhuḓi i aluwe i na mutakalo ine ya vha uri i khou ṱavhiwa thambo hedziḽani dzi khou swika dza wana manyoro, ndi uri i aluwe na i mitakalo yo bva wo bva u muswa u khou bva mavuni ndi u ya nga nṋe.

Ndimo ya maswiri i a kona u mannḓafhadza ikonomi ngauri maswiri ndi yone ine ra ita dzi dzhusi ngayo, ende makete ra sedza kha makete dzhusi ndi tshithu tshine tsha vhori tshi dimandi. Zwino ri khou sedza ee khalaṅwaha dzi kho tshentsha zwa zwino hu ḓo vha hu khou shumiseswa nga maanḓa zwezwi vho dzi dzhusi hu tshi vho fhisa ya i a kona u mannḓafhadza ikonomi yashu fhano Afrika.

Ee ri tshi sedza kha masia a dzi nḓirivhe a one a vhuyedza ngauri ra sedza dzi waini i vha i khou ita dzi waini ende ra sedza kha ikonomi nga maanḓa vho dzi waini ndi zwine zwa vhori kha kha ikonomi dzi kho dzo fara dzo fara ikonomi ngori waini ndi i kha dimandi, waini i shumisesiwa fhethu hunzhi madakaloni ndi dzi waini hanefho hu kho seḽebreithiwa dzi phathini hoṱhe hoṱhe, a kona u mannḓafhadza ikonomi.

Khwiṋe ndi u to shumisa thanga dza hone, lune a si muroho une wa tswenya u to nyaga fhedzi u maḓi ende u tea u wana mavu a hone o nona kanzhi mahayani ri a u ṱavha hone a u to vha vhona na na vhutshivha.

Ritshe ri ṱavha nga khalaṅwaha ya winter ri khou sedza nga nga mutsho wa hone lune hanefha vho apreḽe hafha u yela haningei wo august, nga nṱhani ha uri ra sedza khavhishi ndi ndi ndi ndi a tshi ṱoḓi mufhiso a si ndi tshimedzwa tshi ne ya vha uri a tshi to ṱoḓa nga maanḓa mufhiso, zwino ndi ngazwo ri tshi avoida u ṱavha nga tshifhinga tsha musi hu tshi vho fhisesa nga maanḓa uri ri kone u vha na zwimedzwa zwavhuḓi na khaṋo ya vhuḓi.

Tshi ri i shumisa u u sevha na vhuswa ra dovha ra i shumisa u ita kha dzi saḽadi ndi dzone nḓila mbili hedzo dzine ra i shumisa u ita zwone.

Ndi nga to ya nnḓa nyana ha ḓorobo kana dzedzi dzi ḓorobo dzine dza vha uri ndi vhupo ha mahayani hanefho hayani nda vha ndi khou dzi rengisela hedziḽa khavhishi ndo ḓi imela hanefho , mimoḽoni dzi dzi dzi ḓo ḓi rengiwa nga vhunzhi lune khavhishi ndi ndi ndi tshithu i ne ya vha uri tshi kha dimandi vhathu vha i ṱoḓesa nga maanda i wela na kha tshisevho.

Ḽethisi i na mbuyelo nga maanḓa lune i a kona u langa swigiri kha muvhili wa muthu na malwadze o fhambananaho ya dovha ya vha na pfhushi.

Ri tshi sedza kha mishonga ine ya thusa u vhulaya zwezwi zwivhungu na zwiṅwe zwinzhi zwine zwa vha uri zwi vha zwi khou khakhisa zwime tshimedzwa u hula zwavhuḓi, hu na nitrogen ndi miṅwe ya mishonga ine ya vha uri i ya thusa nga maanḓa.

I ngaho mitshaina, khavhishi vho muxe vho tshipinatshi heneyi.

Kha vhupo hune nda bva kha ho vha ya lima ngori huvha hu ma hayani, ma hayani ndi fhethu hune havhori hutshe ho fariwa nḓila yeneyiḽa, na na na dzi tsimu ri nadzo ri a lima uri ri ri kone u u leludza ha zwiṅwe zwithu, zwine nga nḓila ine zwithu zwine zwa kho ḓura ngayo fhano Afrika Tshipembe ri vha ro leludza.

U ya nga kuhumbulele kwanga ndi vhona ungari ṱhamusi vhanga vha vha khou avoida uri mufhiso, mufhiso ngauri a si zwinzhi zwimedzwa zwine zwa takala musi hu na mufhifhiso ndi uya nga ha nṋe ndi vhona ungari ṱhamusi ndi zwone zwine vhathu vha takalela u lima dzi green beans vhuria.

Ha broccoḽo a i tswenyi i ḓi ṱoḓela maḓi a dovha a dzi ṱoḓela ma mavu ane avha na pfhushi ane avha uri o nyoriwa.

U fhisa ha ḓuvha ḽo kalulesaho, zwivhungu zwezwi zwine zwa vhori zwi khou ḽa dzi dzi crop dzi crops dzine nda vhori ndo dzi ṱavha afho ngadeni yanga.

Thophi ndi zwiṅwe zwa zwiḽiwa zwine zwa bveledzwa nga phura, na masheleni ane avha a nga ngomu ndi ane ra bika ra ra snekha ngao.

Khaedu u tshinyalelwa ha zwimedzwa nga nṱhani ha mufhiso wo kalulaho, na zwivhungu zwine zwa vhori zwi vha zwi zwi khou ḽa zwimedzwa zwo ṱavhiwaho hanefho tsimuni, ndi dzone khaedu dzine ra ṱangana nadzo sa vhu ravhura muli.